Jwale ka nnete nna ha ke o kgothaletse hobane o motswalle wa ka ha ke o kgothalletse hore o ye mashoneseng hobane qetellong haeba ha o tlo kgona hore o patale tjhelete ena, ke moo o tlo hlahelwa ke dintho tse kotsi kapa hona mashonesa ano a o etse hore o tsamaye ha bohloko mebileng mona na. Ebile a be aye mono no moo dulang ntlong ya ya heno moo o dulang teng. A nke seo a se ratang. A o phedise ha bohloko ho fihlella, o be o mo patala tjhelete kapa hona a dule a ntse a eketsa tjhelete hobane o sa kgone ho mo patala. Jwale he ha ke o kgothaletse hore o ka nka tjhelete ho mashonesa.

Nna ho ya ka nna ke tla e amohela hobane e tla nthusa mathateng ao ke leng ho yona, e be nna ke tla nne ke patale ka bonyane boo ke nang le ho bona, jwale ke ke amohela thuse enono haholo ka matsoho a bulehileng le pelo e phuthulehileng, hore feela ke ipona ke tswile ka hara mathata a ditjhelete, ha feela le bona ba ka ntumella hore ke patale, ka mo nka kgonang ka teng.

Dumela mme ke tena ke founa tjena na na hore ke tle ke tlo bua bothata ba ka bo etsahalang. Ke rekile moya empa ke ono ha o hlahe o kene mona na jwale ke ne ke kopa thuso hore ke tseba hore ho etsahetse eng kapa moya ona, o ile wa sebediswa ke motho o mong hore ha ho fihla ho nna o se ke wa kena tjenana. Ke kopa thuso hore ke tle ke tsebe hore ho etsahalang hobane moya ona ke ya o hloka.

Ntho eo ke tlo qalang hore ke etse ya pele ke hore, ha ke bona batho bano ba bank-a ba ntse ba founa. Ha ke tlo araba mehala ya bona hobane ha ke batle ho ipona ke kena mathateng a ditjhelete tse ngata tse ke di kolotang. Jwale hee nna ke bona e le ona ntho e tlang ntshebeletsa ya hore ke se ke ka araba ha ba founa.

Nna nka thabela ho patala loan ya ka letsatsing la ho qetela ha kgwedi e fela, ka lebaka la hore ke lona letsatsi le ke bonang, ke tla be ke na le tjhelete. Ebile ke kopa le ho ipehela hore ke tla patala bokae. Le ha ranta e ka wa kapa hona ya ho phahama, ke kgone ho tseba hore ke tla kgona bokgoni bo nkabang le bona ba hore ke patale tjhelete ke bokae?

Nna tsebong ya ka bank-a ya o tjhaja ha fela overdraft facility ya hao e so ka e fela bank-a ya o tjhaja ditjehong tsa hao.

Dumela mme letsatsi lena na nka thabela ho tla bua ka life cover eo ke batlang e be teng bophelong ba ka le bophelong ba bana baka. Hore ha se ke le siyo, ke ba siile, ho tle be le bonyane boo ba bo tholang. Nka rata le teng hore ho be le mo nka ngolang fatshe hore tjhelete ena na ba e fumane ka tsela tse jwang. Ke a leboha.

Dumela mme ke mona ho lona ke fihle ke kope hore account ya ka e tla e kwalwe, ke fumane ditjhelete tsa ka hobane ke a di hloka. Ngwana o hloka hore aye sekolong, mme ho hlokahala tjhelete hore hosane a . Jwale ke ne ke kopa hore le nqenehele ke kgone ho thola tjhelete ena. Ebe ha se ke le hantle hape ke tla bula account e nngwe. Ke a leboha.

Tjhe, mahareng ka di account tsa ka ha se mahala. Hape ke bona ho se bonolo hobane haholo-holo ho ba le tjhelete e kenang le e tswang. Ho ho ba le tjhelete e nkuwang, ho bonahala ho na le tjhelete e nkuwang kgwedi le kgwedi kapa hona letsatsi le letsatsi. Ha ntse ke sebedisa mobile banking app ya ka.

Dumela mme ke founa tjena na hore ke tlo kopa tsebo le ho tswa ho lona, hore na ke tjhelete e kae e ke tlamehileng hore ke e save hore re tle re ya Mauritius, le ba lelapa baka la ka. Le hore ke tjhelete e jwang e sebediswang. Hona mono, tjhelete ya bona hore e fapane ha kae le ranta. Ke ne ke kopa tsebo ena na hore ke se ke ka ithola ke le mathateng. Ke a leboha.

Dumela mme ke founa tjena na hore ke tle ke tseba hore hobaneng ho ba le tjhelete e tsamayang e nyamela account-ong ya ka, le hore ke utlwisiswe hantle hore na ditefiso tsena tse etsahalang. Ke tsa eng le hore na di sebetsa jwang hore ke tle ke ipehe hantle hore ha ke etsa tjena na na account-ong ya ka. Ho na le ntho e tjena na e tla etsahala hore ke se ke ka iphumana ke letsitse ho lona hape. Ke a leboha.